Ukuba lula nokuthembeka kwenketho ngayinye kunomthelela wokuthi abasebenzisi bazo bathenga baphindelele ngoba bayethemba leyo nketho futhi ibasiza ekufezekiseni izidingo zabo njengokuthi baxhumane nabantu abakude kunabo nsuku zonke. Ngakho-ke bona bazuza ngoba lokho kwenza izimpilo zabo zibe lula futhi kwenza nokuthi izinto zisheshe uma kudinga ukuthi bazenze.

Umngani wami ubenesifiso sokuthi ahlezi ahlale exhumana nabantu abaseduze kwakhe yize basezindaweni ezihlukene. Ngoba yena bekasewumfundi bekanganayo imali yokuthi ashayele umakhalekhukhwini ngaso sonke isikhathi efuna ukukhuluma nabo. Kanti-ke ukuthumela imilayezo kuyinto nayo edinga imali njalo uma uthumela imilayezo. Yingakho akhetha ukuthi uzosebenzisa uhlelo lokusebenza lokuxhumana ngoba lokho kwenza ukuthi akwazi ukuxhumana noma ngabe muphi umuntu nanoma ngabe isiphi isikhathi futhi akwazi nokumbona kumakhalekhukhwini wakhe. Ngakho-ke ingakho akhethe lokho futhi inani lakhona liphansi.

Inzuzo yokusebenzisa amadivayisi ahlakaniphile, ukuthi kunokuvikeleka kwakho njengomuntu kanye nazo zonke izinto zakho osuke uzixhumile kuleyo divayisi ehlakaniphile. Uyakwazi ukuxhuma izinto eziningi ezingaba khona endlini yakho ukwazi ukuzilawula noma ngabe ukuphi, uyakwazi ukuthi uthole izikhumbuzo ngezinto ezibalulekile okumele uzenze ngalolo suku noma ngalelo viki, uyakwazi futhi nokuthi uthole imininingwane yakho ngokushesha noma eduzane. Futhi abantu bangacala kancane ukuthi basebenzise amadivayisi ahlakaniphile njengokuthi basebenzise ama-smart watch azobasiza ngokuthi bagcine imininingwane yabo kubo, futhi bagcine baphila kahle.

Abagqugquzeli benkundla yokuxhumana uma bebhekene nokuhlolwa nokugxekwa kwe-inthanethi ukuze baqinisekise ukuphila kahle kanye nempilo yengqondo yabo ukuthi ikahle. Abanye baye bathathe isikhathi bachele kwi-inthanethi ukuze bazi buyekeze bona, benze izinto ezijabulisa bona, bachithe isikhathi nomndeni wabo ngaphambi kokuba babhekane nokugxekwa kanye nokuhlolwa kwi-inthanethi. Abanye bakhuluma nabantu abangabeluleki ngokwengqondo ukuze babasize nale simo ababhekene naso kunokuba bahluthuke basho izinto abazozisola ngazo ngakusasa.

Indima engase izidlalwe ubuhlakani kwi-inthanethi yezinto ekubumbeni ikusasa lama divayisi ahlakaniphile, kungaba ukuthi lawo madivayisi azokwazi ngokunikeza abantu izinto abazidingayo noma abazithandayo uma bezidinga futhi lokho kuyasiza ukuthi kuhlaziye ulwazi ngesikhathi esincane. Ohmp.

Inselelo ebalulekile kakhulu ebhekene nabaculi bendawo, ukuthi kukhona abantu abatshontsha imiculo yalabo baculi bese bayidayisa emgwaqeni ngamanani aphansi. Kokunye manje sekukhona lento ekuthiwa bathi i-Artificial Intelligent, i-AI, lapho bathatha khona amaphimbo abaculi bese bakhiqiza imikhiqizo eminye ek'ngayona yalabo baculi benze imali ngakho. Ngakho-ke, izinkundla zokusakaza umculo noma amasevisi angasiza ngokuthi asize abaculi ukuthi barejiste izingoma zabo ngaphambi kokuba zilalelwe uwo wonke umuntu ukuze uma abantu benza ubugebengu ngazo lezi zingoma, bakwazi ukubhekana nabo ngokomthetho.

Ukwethula kwe-smartphone sokuqala akuzange kube nomthelela omuhle embonini lokuxhumana ngomakhalekhukhwini ngoba lokho kwasho ukuthi amakhasimende aleyo mboni ahambe ayothenga ama-smartphone ukuze akwazi ukubona ukuthi asebenza kanjani nokuthi anobuchwepheshe obunjani. Bese kuthi umphumela walokho kubathengi kwaba ukuthi inani la lawo ma-smartphone laliphezulu. Ngakho-ke balahlekelwa imali eningi ukuze bawathenge.